Izimali ezikhokhelwayo ziba nomthelela ekutheni amakampani ukuthi azobhadala imali engakanani, bangakhona yini ukuwenza amaphrofithi na? Ngakho, kubalulekile ukuthi bathathe izinqumo ezibalulekile ezizobayenzela imali, ezizoyenza ukuthi ibhizinisi liqhubeke futhi liye phambili, ngakho-ke kubalulekile.

Abantu abadala engibaziyo abasebenzisa izinkonzo zokuthutha zesonto baningi abasebenzisa ibhasi noma i-train-i ukusuka endlini ukuya esontweni, loko nokukunceda, ikakhulu kudala, abaningi bebasebenzisa isitimela ngoba asifuni imali eningi eningi.

Esikhathini samanje kulula kakhulu ukuthenga amatikiti awokuhamba. Ungawathenga khona ocingweni noma umakhalekhukhwini, kwi-inthanethi, uthenge uye netikiti lakho, ngomacingo wakho khona masewuya ebhasini. Ngayo leyo ndlela, ilula kakhulu for abantu abaningi. Okunye okungaphakamiswa ukuthi abantu abadala bakhone nabo ukuyenza ngomacingo wabo, abantu abadala baphethe ucingo olungahlakaniphanga kodwa nabo bakhone ukuyenza, mhlawumbe bayenze ngo-SMS, no-star, one hundred, hash, ngaloko bangakhona ukuwenza izinto ezihamba kahle.

Okuhlangane nakho ngempahla kaloliwe, ngokubona kwami, kona kuhamba kancane kunezezinye izinketho zokuhamba amabanga amade, ikakhulu eNingizimu Afrika, uloliwe esinawo uhamba kancane, ikakhulu lona ophethwe uhulumeni uhamba kancane, uthatha isikhathi ukufika la uyakhona. Yingakho futhi kukhona kwamanye amazwe lawa agijima ngokushesha, iNingizimu Afrika ayawadinga nalawa awokuhamba ngokushesha kodwa wona ahamba kancane.

Yebo, ukuhamba kancane kwezitimela ziyayikhuthekisa ukudingeka nokuthembekwa nokusebenza kahle kwezinkendlo ezikunikezayo. Ngakho, kona kuyavumelana, kona akuyenzi imali eningi futhi kuyahambeka, nakakhulu if ufuna ukuhamba vele and awuna mali.

Into engihlangabezana nayo ngokuminyana emabhasini ukuthi kona khona lana ozithola khona umile kodwa uzama uma ufike after isikhathi. Kodwa uma ufike ngesikhathi, wama khona la kume khona abantu, uzokhona ukungena uhlale kahle kodwa uma ufike isikhathi sesihambile kuzobanzima.

Ukubambisana okungase kubekhona ukusebenzisana ukuze kweseke ezokuthuthuka zomphakathi ezindaweni zasemakhaya kuningi, ekufana nokuthi kusetshenziswe abantu bezimoto bakhone, makuyiwa emsebenzini, onemoto emakhaya akhone ukuthola imali ukuthi athathe nabanye abaya endaweni enye. Ngalokho kuzoba mnandi ukuthi abantu bakhone ukubhadalela imali ekahle ukuthi bakhone ukuhamba kahle balandwe ezindlini, ikakhulukazi emakhaya lana khona ekungana gesi ekumnyama khona, kulaba abadinga ukuphuma ekuseni, kuyoba ngcono ukuphuma nemoto.

Abantu abadala badinga ukuphepha mihla njalo ngezokuhamba, kakhulukazi kwamele kube nabantu bezimoto, uma umuntu esemdala, kwamele nenani bathengiselwe ngenani eliphansi ekuhambeni. Bangakhona ukuthi izinto zokuhamba ezifana njengo-Uber zibanciphisele zibanciphisele imali eyokuthi bayibhadale ukuthi bahambe, ngaloko kuzoba nceda ngoba bazolandiwa izimoto emajalidini wabo baphinde ibabeke la abaya khona, ngeke bona badinge ukuhamba ngezinyawo zabo ngoba sebagugile kodwa loko kunganceda uma babhadala imali enciphisiwe.